Eyona ndlela yokunxiba ebonisa intlonipho njengamakoti kuba umntu anxibe amadakhi akhe, amadakhi angaya, anxibe.

Ukothula into entloko xa uthetha nomntu athi abe mdala okanye ungena endlini kubonisa intlonipho kulo mntu uthetha naye nentlonipho kwiintlanti kwezi uthe wangena kuzo. Ngoko ke xa usenza ezo nto uye ubonakale njengomntu ohloniphekileyo onesidima.

Ngolwam uluvo ndicinga ukuba ziintsimbi. Iintsimbi kule mihla kwabantu abangootata ziye zihambelane nezinto ezinintsi. Abanye abantu baye bazinxibe up as ngabula isilungu ii-bracelets, abanye ke xa kukho imicimbi ithile abaye bayibhiyozele baye bazinxibe ke ngokwesiXhosa. Kodwa ke zezona ndicinga uba mna ziye zanefuthe elinintsi ebantwini abangootata.

Oomama bakwaXhosa kwakude kudala indlela ababenxiba ngayo yayihlonipha kodwa ke njengoba ixesha lihamba eli langoku abantu abangoomama kunye nabantu abangoosisi indlela abanxiba ngayo ziye zatshintsha. Ndicinga into endinoyiqaphela isikhafu esi kudala sasikade sifakwa esinqeni, ngoku abantu abangoomama nabantu abangoosisi baye bathi xa beveze imizimba ngelo xesha ukuze bagqume umqolo, iingalo, basithi khwatsha apha phezu kwamagxa. Ndicinga uba yenye yezinto enefuthe lesiXhosa.

Mna ndizokhetha umgidi. Umgidi esona sinxibo unosinxiba ngumbhaco. Umbhaco ke uza ngeendlela ezohlukileyo kwabantu abangoomama, ootata, oosisi. Yonke le mibhaco, ezi zinxibo, zohlukahlukene.

Ngokolwazi lwam ndicinga ukuba zohluke okokuqala ngobude bazo, zifikelela phi ezingalweni nasemilenzeni. Ndicinga kwaye zohluke kwangento ethi ithwalwe entloko.

Ndicinga ukuba izinto zenziwa ngelaa xesha lakudala sibe thina siphila kwixesha lesimanjemanje kuzobakho uxabano phaa naphaa kuba amaxesha awafani. Indlela izinto ezazenziwa ngayo kudala azizufana nangoku, iimeko esinazo ngoku ngamanye amaxesha ziye singasivumeli ukuba senze izinto njengakudala. Noxa iyinto yakudala yayiyinto eqhelekileyo ukuba intombazana iveze amabele, kodwa ngoku ayibukeki ingathi yiyo into elungileyo. Zininzi izinto ezinokwenzeka xa kwenzeka loo nto, ngoko ke isiko lona malibe kuqala kodwa siyazi ukuba eli lixesha elitsha langoku.

Xa inkcubeko nenkolo yethu inothi yenziwe enye yezifundo esikolweni kumabanga aphantsi ndicinga ukuba leyo yeyona ndlela sinothi abantwana bafunde ngayo besebancinci bathi ke xa bekhula bakhule beyazi inkcubeko uba isuka phi, iqale phi, kutheni siyenza. Ngaloo ndlela ke izohlala ikhona kwizizukulwana ngezizukulwana ezizayo.

Isiduko sibaluleke kakhulu kuba sikunika inkcubeko yakho, imvelaphi yakho njengomntu omnyama onguye. Isiduko siye sichaze ngqo imvelaphi yoba usuka phi, wazalwa ngubani zithini izithakazelo zakho, ngoko ke ziyenza ukuba sibaluleke kakhulu ngaphezu kwefani kuba sona isiduko siyagqithelela, ayilogama qha. Yindawo, yimvelaphi, njalo njalo.